Ndi zwone u vha na tshanduko kha khilima zwi na khaedu kha vhalimi na masiandaitwa a si a vhuḓi kha zwimela hu na dzi mvula na mithathabo i sa gumi zwo ri ḓisela khaedu vhukuma bulasini. Ro xelelwa nga zwimelwa na masheleni zwe zwa fhedza zwi kho ita uri ri dzhie tsheo ya u imisa vhaṅwe vha vhashumi kha u ḓa mushumoni.

Ndi vhona unga vhulimi ha musalauno u nga kona u ṱanganedza zwithu zwi ne zwa kho gonya, zwiṱirathedzhi zwine ra nga zwi shumisa u fhungudza mutsiko wa masheleni arali vhalimi vha kona u shumisa dzi thulusi dza thekinoḽodzhi dzine dza nga kona uri thusa u ḓivha zwifhinga zwo fanelaho kha u gobela na u kaṋa na uri ri nga shumisa hani maḓi maṱuku na manyoro zwavhuḓi. Vha nga dovha hafhu vha kono wana thuso ya masheleni kha muvhuso.

Fanelaho u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa mitshelo, mitshelo e yo vhibva naa, i kho ḓifha, nahone a yo ngo vhibves, tshifhinga tsho yi kaṋa ndi tshenetsho naa, ndi nga matsheloni ḽi kho kovhela.

U vhona uri hu na mutakalo wa dzi pollinators ndi zwa ndeme kha u tsireledzea ha zwiḽiwa na vhalimi vha nga ita mushumo wa ndeme nga u ṱanganedza maitele ane a nga tsireledza u tikedza hedzi tshaka dza ndeme maitele a no tonga u ṱavha zwimelwa zwo fhambananaho, u ṱavha maluvha a no kunga dzi pollinators, u funza vhashumi na vhadzulapo vhuṱhogwa ha pollinators.

Zwithu zwine nṋe kana vhafuwi vha vhupo hashu vha zwi ita u thivhela malwadze kha zwifuwo fhethu hune zwifuwo zwashu zwa dzula hone hu dzula ho kuna misi yoṱhe, zwifhiwa maḓi o kunaho na zwiḽiwa zwo fanelaho, zwi ya ḓa zwa ṱoliwa na u ṱhavheliwa musi tshifhinga tsho swika.

vha kono zwi tsireledza ngo zwi ṱhogomela ḓuvha na ḓuvha na u zwi wanela madokotela o fanelaho uri a kono zwi ṱola na u zwi ṱhavhela nga tshifhinga tsho fanelaho.

Mitshelo i ne ya thusa kha u fhaṱa maswole a muvhili wa muthu ndi mitshelo i nonga manngo, mapapawe, miomva, maswiri na zwikavhavhe.

Vhorabulasi vha hone vha shumisa zwitentsi zwiṱuku zwine zwa siya mitengo ya hone i tshi fareya vhukuma vha dovha hafhu vha fhaṱa mishumo mahayani zwi tsitsela fhasi vhushayi.

Arali vhalimi na vhashumi vha nga kono u wana pfunzo ya ṱhiori i no bva dzi yunivesithi kana dzi khoḽedzhi zwi nga thusa vhukuma kha vhumatshelo ha vhulimi ha fhano Afrika Tshipembe.

Arali muṱa uyo u tshi kono shuma sa tshigwada tshithihi muṅwe a tshi fara masheleni vhana vhaṱuku vha sheledza ngeno vhaṅwe vha tshi thusa kha dzi thulusi, u ṱanzwa zwifuwo na u ṅwala fhasi zwo ṱavhiwaho, zwo kaṋiwaho na zwo rengisiwaho.

Musi hu kho vha na u tshentsha ha mutsho hu kho fhisesa kana dzi mvula dzi kho nesa dziṅwe dza dzi khuhu dzi a balelwa u tshila ha vho xelelwa ha masheleni.

Ndi vhulwadze hune ha kwama kholomo, mbudzi na dzinngu. O vho vhulwadze vhu siya vhalimi vha tshi kho xeleliwa vhukuma.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱavha miroho, maṱamaṱisi na mavhele ndi zwiḽiwa zwine vhadzulapo kana vharengi vha zwi ṱoḓa misi yoṱhe. Nda shumisa masheleni u renga tshiṅwe tshipiḓa uri bindu ḽi aluwe.

Hu vha na u tambula zwihulu ngauri vhathu vha fhedza vha songo kona u kaṋa zwe vha vha vho lavhelela.

Ndi mavhele na mitshelo i no nga manngo, maafukhada, maswiri, miomva na zwi zwikavhavhe.

Ee. Ndo no vhuya nda ṱangana na thaidzo ye ndavha ndi sa kho kona u wana zwidzidzivhadzi zwa zwifuwo. Zwibadela zwoṱhe zwa nga tsini zwa zwifuwo zwo vha zwi si nazwo.

Ee. Ndi vhona nyaluso ya dzi khuhu vhuponi ha hashu i ya vhuṱhongwa nga mannḓa ngauri vhathu vhanzhi vha kho thoma u ḓi dzhenisa kha bindu ḽenelo nahone vhaya zwiḓivha uri khuhu ndi ḽiṅwe ḽa bindu ḽi ne ḽa tshimbila zwavhuḓi.

Musi hu tshi kaṋiwa hu teyo vha hu tshifhinga tsho lugelaho kha ṅwaha zwi kaniwa zwi teyo vha zwo lugela kana hu tshifhinga tsha zwo tsha uri zwi vhe zwo vhibva.

Ndi masipala na agricentre Agricultural Sector Educational and Training Arthritis. Ha dovha havha na National Agricultural Marketing council NAMC.

Tshithu tsho thoma tshine a ḓo teya uri a tshi sedza ndi u kona u wana fhethu hune a ḓo fhaṱa hone hoko i ne dzi khuhu dza ḓo kona u dzula hone dza vha dzo vhulungeya a dovha hafhu a vha na masheleni ane a ḓo kono u rengela edzo khuhu zwiḽiwa uri dzi kono ḽa dzi fure dzi ḓise makumba a vhuḓi o fanelaho.

Ndi nga uri nguluvhe dzi ṱoḓa matope na mutsho u sa fhisesi dza dovha hafhu dza ṱavhanya u wana malwadze manzhi o yaho nga u fhambanana.

Zwithu zwine nda nga thoma u zwi ita uri nngu dzanga dzi vhe dzo tsireledzeya ndi ḓo thoma nga u hira vhathu vho fanelaho nahone vho gudelaho nga u ṱhogomela dzinngu nda dovha hafhu nda kulumaga bulasi ḽanga na danga ḽine dzinngu dza dovha dzi kho dzula kha ḽo.

Ndi nga ndondomaedza fhungo ḽa uri vhashumi vha teyo u wana pfunzo yo fanelaho nga kha u ṱanganyisa mitshelo vha teyo ḓivha masiandoitwa a si a vhuḓi a u i ṱanganisa.

Ndi uri misi yoṱhe a tshi ṱoḓo u lima zwimela a thome u shela manyoro o fanelaho.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga uri vhulimi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha na tshelede shangoni ḽashu.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma u vhulunga maḓi a mvula kha siya ḽa zwa vhulimi ngauri maḓi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa kho konḓa vhukuma kha shango ḽashu.

Vhashumi vha teya u holeliwa miholo yo fanelaho u itela uri na musi vha tshi shuma vha vhe vha kha tshiimo tsha vhuḓi. U sa fariwe zwavhudi ha vhashumi bulasini zwi ḓisa dzi khakhathi.

Miṅwaha yo fanelaho ndi ya musi kholomo dzi sathu swikisa vhege dza malo. Ndi ngauri zwo tsireledzeya kha vhathu na dzikholomo na vhuṱungu a vhu vhavhelesi.

Kholomo dzo fanela u wana dzilafho ubva kha nthihi u swika kha tharu kha nwaha.

Ndi ḓuvha ḽine muthu avha o fara vhukuma a tshi kono u sheledza zwilimiwa zwawe a dovha hafhu a zwi kulumaga.

U shumisa zwithu zwo kunaho na u ṱamba zwanḓa, u shumisa mitshelo i no kho bva u fuliwa, u sedza misi yoṱhe arali hu na zwithu zwine zwa khou nukha kana zwo siṋaho.

Tshifhinga tshoṱhe musi zwifuwo zwi tshi ḓo ṱhavheliwa ndi teyo u ṅwala fhasi na hone nda zwi makha uri ndi ḓivhe uri ndi zwifhio zwo ṱhavheliwa ho na zwi songo ṱhavheliwa nahone zwi kho ḓo u ṱhavheliwa lini.

Tshitshavha tsha musalauno tshi nga kono u vhuyelwa nga uri nḓila dza mvelele a dzi ṱoḓi masheleni manzhi zwi amba tshitshavha tshi ḓo kona u vhulunga masheleni.

Ri teya u thoma u ṋanga fhethu ho fanelaho tshipiḓa tshino dzhena ḓuvha ra lima nga dzembe kana tshipeidi, ra bvisa matombo uri mbeu i aluwe zwavhuḓi, ra shela mbeu mavuni ra fukedza, ri teyo u sheledza maḓi zwavhuḓi nga matsheloni na nga madekwana.

Ndi vhona u nga nḓivho ine vhathu vha i wana ngei magudedzeni i ya thusa vhukuma ngauri ivha yo nwaliwa nga vhathu vhane vha vha na tshenzhemo khulwane kha vhulimi.

Sa mushumi ndi nga thoma nda amba na mutholi wanga arali a vha sa kho kona u zwi pfhesesa zwavhuḓi ndi hafho hune nda nga ṱuwa nda ya nda ṱoḓa vhaimeleli kana vhaimeleli vha muvhuso wa muvhuso vhane vha nga kona u nthusa.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho nwa waine i ya ḓifha vhukuma arali na i nwesa ndi hafho hune na ḓo wana no kambiwa.

Arali vhathu vha kono u kovhekanya mavu nga nḓila yo fanelaho zwi ngavha zwa khwine u vha na mavu zwi ya fhungudza vhusiwana musi hu na vhathu vhanzhi vha re na mavu zwi amba hu ḓo limiwa vhukuma.

U ṱavha arali u tshi kho shumisa thanga ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo leluwaho vhukuma arali thanga yau itshe yo ṋukala u ḓo tea uri u i omise nga ḓuvha hezwi yo no oma u ḓo lima wa i posa nga ngomu wa shela mavu, u ḓo sheledza misi yoṱhe nga madekwana na nga matsheloni.

Ndi nga ṱuwa nda ya nda sedza kha ei internet yashu nda sedza uri musi u si na tshenzhemo kana u sa ḓivhi zwine wa kho ita u tshi ṱavha maṱamaṱisi u itisa hani ndi hafho hune nda ḓo wana phindulo dzanga nda thoma u ṱavha maṱamaṱisi.

Ndi ya uri u teyo u shumisa maḓi a mvula a dovha hafhu a kono u shumisa matheriaḽa ono kona u shumiseya futhi sa unga magumbutete a puḽasitiki.

Mishumo wa manngo ndi uri ri kono u wana mitshelo na uri ri kono u ita zwinwiwa na dzi atsha.

Ndi vhona u nga u lima nga muṱa zwi ya sendedza muṱa tsini musi vhathu vha tshi kho shumisana vhoṱhe vha tshi kho pfesesana nahone vha tendelana kha ḽithi zwi ya ita uri vhathu vha vhe tsini na tsini nahone vha pfesesane khwiṋe.

U kulumaga danga ḽa zwifuwo, u fha zwiḽiwa zwa pfhushi na maḓi o kunaho na u ṱhavheliwa.

Arali vhashumi vhaṱuku vha nga kona uya u guda nga ha vhulimi vha pfesesa khwine, arali vha nga kono u wana thuso thuso ya masheleni kha muvhuso uri vha kone u fhaṱa zwithu zwo fareyaho nahone zwithu zwine zwa ḓo ḓisa zwivhuya matshelo.

Dziṅwe dza khaedu dze nda ṱangana nadzo ndi musi hu tshi fhisesa kana mvula dza ness dziṅwe dza khuhu dza balelwa u tshila nda xelelwa nga khuhu nda fhedza ndi kho xelelwa na nga masheleni.

Ngauri vhulwadze uvhu dzi kholomo dzi vhu wana kha zwiṅwe zwipuka dzi kholomo a dzi tei u dzula fhethu huthihi na zwiṅwe zwipuka a dzi tei u ḽa zwiḽiwa zwithihi na u ṅwa maḓi mathihi.

Ngade vhuponi ha dzi ḓoroboni ndi dza vhuṱhogwa vhukuma vhathu vha ya kono u wana zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwa dovha hafhu zwa engedza u rengiswa vhunzhi ha zwiḽiwa zwi re kha tshiimo tsha tshavhuḓi. Khaedu ine vha ṱangana nayo ndi a uri ahuna tshipida tshihulwane tsha ngade u shotha ha maḓi, maḓi dzi ḓoroboni a ya ḓura vhukuma.

U ya nga ha nṋe ndi nga dzhia ngeletshedzo ya uri ndi to ṱavha nga davhi musi maapuḽa o ṱavhiwa nga davhi aya a kono u aluwa no u vhibva zwavhuḓi fhedziha arali wa a ṱavha nga thanga ha aluwi, ha vhibvi nahone ha ḓifhi.

Ehe ndi vhona u nga ri ndimo ya maswiri i ya kona u mannḓafhadza ikhonomi ngauri i ya kona u ḓisa mishumo.

Dzi omisiwa uri dzi kono u fhedza tshifhinga tshilapfhu.

Zwi thusa kha uri vhalimi vha ya kona u ṱola zwi ṱavhiwa na mavu uri zwi kha tshiimo tshavhuḓi naa? mitshini mihulwane vhukuma ine ya kono u lima, u tahulela na u kaṋa zwine zwa vhulunga tshifhinga dziṅwe dza tsumbo ndi maṱereṱere a GPS ano kona u ḓi reila a dzi drown.

Ndi u sa vha na masheleni a u badela edzo pfunzo na u savha na nḓivho ya uri ayo pfunzo i ḓo ḓisa tshanduko bulasini.

Zwi i kwama zwavhuḓi ngauri vhashumi vha ḓo shuma vha tshi zwiḓivha uri vho tsireledzea nahone matshilo avho haho khomboni.

Ndi nga vha ṱodela vha pfhumbudzi vho fanelaho nahone nga vhathu vho zwi gudelaho ndi nga vha ṋea zwishumiswa zwa u shuma zwo tsireledzeaho, ndi nga vha ṋea gere ya u tsireledza i ngaho magilafu na masikela ndi nga vhafha puḽane ya shishi.

Ndi ngauri musi u tshi itea zwithu zwi songo fanelaho zwi nonga khombo kana u thuthiwa mushumoni vha kone u ḓi imela nga vhone vhaṋe ngori vhaya ḓivha pfhanelo dzavho.

U khwinifhadza mutakalo wa muhumbulo wa ṱuṱuwedza u shuma nga zwigwada wa dovha hafhu wa ṱuṱuwedza mbofho ya matshilisano.

Tshanduko na mulayo na mbekanyamaitele, u ṱoḓela vhashumi vha bulasini nḓivho na pfunzo yo fanelaho tswikelelo ya thekinolodzhi na vhuḓifhinduleli ha mutholi wawe.

U shaya nḓivho kana thikhedzo milayo yo khwaṱhaho ya u rengisela nnḓa, u shandukiswa ha mitengo, u lenga ha vhuendedzi kana dzi lodzhisitiki.

Vha tea u lavhelesa nyimele dza mutsho tshifhinga tshoṱhe hu tshivha na mutsho u si wa vhuḓi u nonga penya vha tea u litsha u shuma vha tea u iledza khombo dza mudagasi vha dovhe hafhu vha vhe na puḽane ya tshihadu na thuso ya u thoma.

Ee, ndi ḓitika nga vhalanguli vha zwa vhulimi ngauri vha na tshenzhemo khulwane i no fhira yanga nahone vhaya ḓivha uri ndi tshifhinga tshifhio tshine ra tea u ṱavha.

Ndi lushaka lwa zwimela na tshifhinga tsha u hula phetheni ya kilima na mutsho ha dovha hafhu ha vha na nḓisedzo ya vhashumi na pfhulutshelo.

Hu a vha na u engedzea ha mbadelo kha zwishumiswa mbuyelo ya zwimela i a fhungudzea, ha dovha hafhu ha vha na masiandaitwa a zwifuwo na zwiḽiwa zwa zwifuwo.

Ee, i nga thusa nga uri vhathu vha ḓo vha vho ḓi lugisela.

Ndi a uri hu ḓovha hu si na vhashumi nga zwifhinga zwa ndeme, hu ḓovha na vhubveledzi ha fhasi vhukuma na u sa ḓikumedzela kana u bvela phanḓa

U ḓala ha vhathu nḓuni dza bulasini zwi a kwama mutakalo nga nḓila isi ya vhuḓi ngauri musi vhathu vho ḓala hu avha na u sa kona nga ngomu dzinḓuni.

Ee, vhulapfu ha tshifhinga tsha u hula vhu a tendelana na tshaka dza zwimela zwine nda khetha u zwi ṱavha ndi nga ṋanga zwimela zwine zwa tshimbilelana na kilima ya dzingo langa na tshifhinga tsha u hula sa tsumbo zwimela zwa khalaṅwaha i dudelaho u fana na mavhele na maṱamaṱisi nga tshilimo, na zwimela zwa khalaṅwaha i ro tholwaho u fana na tshipinitshi kana khavhishi mathomoni a tshilimo kana mafheloni a tshilimo.

Ndi vhona unga vhathu vhanzhi vha fanela u humbula nga ha u fuwa dzimbudzi nga uri dzimbudzi dzi a ḓisa ṋama na mafhi ngeno kha vhupo ha hashu vhathu vhanzhi vha tshi dzi shumisela dzi ṋama.

Milayo ya muholo wa fhasisa i gonyisa mbadelo dza u thola vhashumi vhukuma.

Ṱhoḓea dza mulayo na nyimele u tea u vha na u tendelana kha vhashumi na u badeliwa u shuma vhusiku vhatholi vha tea u ṋetshedza zwiendedzi vhukati ha ya mushumi na mushumoni mathomoni na mafheloni a tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tsha vhusiku.

U kuvhanganya maḓi a mvula a tshi bva kha thanga ya nnḓu na u vhea mathenga mahulwane a puḽasitiki kana khominthi na u itela u vhulunga maḓi a bvaho kha zwisima.

U ḓala ha u thithisea mishumo vhashumi vha nnḓa u fana na vhashumi vha bulasini vha nga sedzana na u awela lunzhi lunzhi kana khantselwa ha tshifhinga nga ṅwambo wa mutsiko wa mufhiso, masimu a matope kana bada dzo ḓalaho maḓi hezwi zwi ita uri huvhe na u xelelwa miholo u fhungudzea ha mveledziso na u lenga u fhedza mushumo wa ndeme.

Ndi u shaya nḓivho ya zwa mulayo vhalimi vhanzhi a vha pfhesesi zwavhuḓi milayo ya vhashumi, milayo ya muholo wa fhasisa kana pfhanelo dza vhashumi na vhuleme ha masheleni u kombetshedza pfhanelo dza vhashumi u fana na miholo yo teaho leave ya vhulwadze na nnḓu ḓo tsireledzeaho zwi nga ḓura na muhwalo wa ndaulo.

Ndi u shumisa tshikalo tsha mvula vhe ani tshikalo tsha mvula tsho lelwaho tsha fhethu ho vuleyaho bulasini yanu u itela u kala mvula ya duvha liṅwe na liṅwe na u vhambedza mvula na kushumele kwa zwimela.

U fhirisela nḓivho vhalimi vha re na tshenzhemo vha nga gudisa vhaswa vhutsila vhu shumaho vhu ngaho u ṱavha, u ṱhogomela mavu, u sheledza, u langa zwikhokhonono na u langa mabindu na vhutumani na tshikhala na thikhedzo ya maḓipfele vhulimi vhunga konḓa nahone vhu sa lavhelelwa vhaeletshedzi vha ṋea thikhedzo ya vhuḓifari nga maanḓa musi zwithu zwi tshi kho tshinyala vha thusa vhalimi vhaswa uri vha dzule vho konḓelela na u livhisa ṱhogomelo.

Musi mushumo wo fhela kana vho welwa nga khombo.

Ndi tsireledzo ya zwishumiswa na mitshini u gudisa vhashumi nḓila ya u shumisa nga nḓila yo tsireledzeaho dzi ṱiraka zwikani, zwishumiswa zwa u fafadzela na zwiṅwe zwishumiswa, u katela u ṱola phanḓa ha musi hu tshi shumiswa u shumisa zwavhuḓi na zwine zwa fanela u itwa arali havha na u tshinyala kana ha thomedzo, u shuma shumisa khemikhala na zwidzidzivhadzi u gudisa nḓila yo tsireledzeaho ya u ṱanganyisa u shela na u vhulunga zwidzidzivhadzi na manyoro.

Ndi u tikedza pfunzo na vhugudisi ha zwa vhulimi u ṋetshedza masheleni a khoḽedzhi dza vhulimi, khoso pfufhi na vhugudisi ha u shuma ho livhiswaho kha vhafumakadzi na vhaswa. U ṱuṱuwedza nḓivho ya tshitshavha na mafulo a mishumo, u shumisa nyanḓadzamafhungo zwikolo na mbekanyamushumo dza vhaswa u itela u ṱuṱuwedza u limisa mushumo wa musalauno u ne wa vhuedza husi u sokou tshila. U pembelela nga ṋea dza u bvelela ha vhafumakadzi na vhaswa kha zwa vhulimi u itela u shandukisa mihumbulo, u vhona uri huna tswikelelo yo linganelaho kha mavu na zwikolodo u vusuludza mbekanyamaitele dza mavu uri vhafumakadzi na vhaswa vha kone u vha kana u hira mavu hu si na tshitalula.

Tswikelelo yo linganelaho kha zwishumiswa zwa vhugudisi vhunzhi ha khoḽedzhi dza vhulimi ofisi dza u engedza na mabindu a u shuma zwi wanala dzi ḓoroboni vhadzulapo vha mahayani vha nga shaya zwiendedzi kana masheleni a u tshimbila tshifhinga tshoṱhe u itela u gudiswa internet na thekhinolodzhi zwisi zwavhuḓi. Vhunzhi ha vhupo ha mahayani ahuna inthanethe yo khwaṱhaho muḓagasi kana zwishumiswa zwa didzhithala u shaya mafhungo na nḓivho vhathu vha mahayani vhanga kha ḓisa pfha nga ha mbekanyamushumo dza vhugudisi bazi harry kana zwikhala zwa masheleni nga ṅwambo wa vhudavhidzani vhu si na nungo.

Zwi ya fhambana vhaṅwe vhathu vha ya laṱa iyo mithenga ngeno vhaṅwe vha tshi i shumisa u nakisa zwithu zwo yaho nga u fhambanana vha fhedza vha khou rengisa kana vha vhulunga miḓini yavho.

Hezwi wo no fhedza u i shidzha a zwi dzhii mithethe i no fhira miṱanu nahone zwino sumbedza uri mushumo wo itwa zwavhuḓi ndi musi i sa tsha tsukunyea.

Musi lwono bvisiwa lu vhulungea nga u vheiwa kha tshirothodzi uri lusi tshinyale.

Zwi bva kha uri ndi lukanda lwa tshifuwo tshifhio vhaṅwe vha ya lu shumisa u ita zwiambaro zwa u ambara vhaṅwe vha lu shumisa u ita dzinguvho.

Arali maḓi a tshi khou fhisesa ni panga khuhu nga ngomu tshifhinga tshiṱukuṱuku na i bvisa na kona u i ṱhuvha isiho nga ngomu nga ngauri arali ya fhedza tshifhinga tshilapfu i nga ngomu ndi hanefho ine ya ḓo bikea lukanda lwa bva musi u tshi kho ṱhuvha mabesu.

Nḓila ya khwiṋe ya u vhulunga mafhi ndi ya uri u a pange kha tshirothodzi ndi hafho hune ha nga kheṱhi.

Nga u ambara magiḽafu zwanḓani musi hu tshi khou ṱhavhiwa kana u ṱamba zwanḓa u sa thu thoma ṋamusi u tshi fhedza.

Ee i hone miraḓo tshitshavhani ine yavha na vhutsinda ha u ṱanzwa lukanda vhaya ḓivha uri lu ṱanzwiwa nga nḓila ḓe nahone lu ṱanzwiwa nga mini vha dovha hafhu vha ḓivha uri olu lukanda lu shuma mini.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza tsireledza lukanda na uri lukanda lu dzule lu lwavhuḓi.

Ee zwi hone zwifhinga nga tshifhinga tsha siyalala musi vhathu vha tshi khou takala hu tshi khou tshiniwa ho kuvhanganiwa vha ya ṱhavha zwinoni zwinzhi zwa gotshiwa ha ḽiwa ha takaliwa.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga lufhanga a i shumisi tshanḓa nahone lufhanga ndi lwone lwa khwiṋe u fhirisa tshanḓa.

Ee ndi ya muḓivha muthu ane a ḓi tshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo mukumba uyu u mu itela tshelede nnzhi vhukuma nga uri uya konḓa u wanala.

Ni tea u ita uri eyo nngu kana mbudzi yo shidzhiwa nahone malofha o shuluwa na i anea ya sedza fhasi uri malofha a shuluwe oṱhe na i tshea ni tshi mona na zwikukwana na kona u tshea miṅwe miraḓo.

U fanela u ṱamba zwanḓa u kulumaga mbudzi na maḓamu u fanela u ṱanzwa maḓamu kha zwithu zwine zwa vhulaha zwitzhili u itela u thivhela u kavhiwa u tshi fhedza u hama mafhi u sefa u fholisa nga u ṱavhanya wa vhea kha zwithu zwo kunaho.

Ee ndo no vhuya nda thusa u thukhula khuhu heyo tshenzhemo yovha i si ya vhuḓi na luthihi sa izwi ndi muthu ano ofha na u vhona musi vhathu vha tshi kho mushidzha kana u ṱhukhula zwifuwo.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo yovha isi tshenzhelo ya vhuḓi na luthihi sa izwi ndi muthu wa u ofha.

Ee ndi nga ṱalusa nḓila dza sialala dzine dza shumisiwa musi hu tshi khou vhulaiwa khuhu muthu u tea u i vhe ya fhasi a kanda milenzhe nga mulenzhe wawe ndi hone hune a ḓo kona u i vhulaya khwiṋe nahone i sa kho mu dina.

I ya tshetsheleliwa ya khethekanyiwa nga nḓila dzo fhambananaho zwi tshiya nga miraḓo yayo uri i sa ṱanganane.

Ndi uri musi vhathu vha tshi kho vhulaya ezwo zwifuwo vha vhe vha vhanzhi ngauri arali a muthihi ndi hanefho hune etsho tshifuwo tshi ḓo lingedza u ḓi lwela na uri vhathu vha tea u ṱamba zwanḓa uri vha sa tshinye tshisevho kana ṋama.

Ndi uri tshipuka itsho tshi vhe tshi sa khou ṱoḓa u hamiwa mafhi ndi hafho hune tsha ḓo lwa nga nḓila dzoṱhe tsha fhedza tshi khou thudzela mabakete kana vhathu kule.

Ndi dza uri vhathu vhanzhi a vha na ndavha na u ḓitsireledza u fana na u ambara magiḽafu kana u ṱamba zwanḓa musi vha tshi khou i ṱhukhula ngauri arali vha sa ṱamba zwanḓa ndi hafho hune tshisevho kana khuhu i ḓo vha na zwitzhili.

Ndi musi vhalimi vha si na zwishumiswa zwo fanelaho sa ezwi zwishumiswa zwa hone zwi tshi toḓa masheleni manzhi vhukuma ndi hafho hune vha ḓo vha na khaedu khulwane.

Sa ezwi kholomo i khulwane vhukuma nahone lukanda lwa hone lu lu denya i ṱoḓa zwishumiswa zwo fanelaho nahone i ṱoḓa vhathu vhanzhi.

Ndi uri vha shumise zwishumiswa zwo fanelaho nahone zwithu zwine vha khou zwi shumisa vha vhe vho zwi ṱanzwa vha dovha hafhu vha ṱanzwe na dzi ṱhungu dza madamu a izwo zwifuwo.

Kha vhurereli ha hashu hune ha vha tshikhuresite ahuna mushumo une wa itiwa kha u vhulaya zwifuwo.

U tea u guda nḓila ya khwiṋe ine a ḓo fara tshifuwo ngayo musi a sa a thu u i vhulaha.

Ndi vhutsila ha u kona u ṱanzwa nga vhuronwane uri u lu ṱanzwe zwavhuḓi nga ngomu lu bve ṋama yoṱhe na malofha.

Ndi zwishumiswa zwi ngaho dzi ndishi khulwane na mabanga mahulwane ano fhira vhukuma.

Vhathu vha vhupo ha hashu a vha na zwishumiswa zwo fanelaho vhathu vhanzhi vhashumisa dzi ndishi na mabakete mahulwane.

Khuhu yo vhesa ṱhukhu na lukanda lwa hone ndi ḽuṱuku lwa dovha hafhu lwa vha lusekene a zwingi zwa zwifuwo zwi no mama zwine zwa vha na lukanda luhulwane lune musi u tshi lu bvisa u tea u vha u kho ṱhogomela.

Thekhinoḽodzhi yo ḓisa mitshini ine ya shuma zwavhuḓi u kuvhanganya mafhi mitshini ine a i lengi na luthihi nahone a i toḓi mannḓa manzhi.

U ṱhukhula khuhu a zwi dzhii tshifhinga ngauri khuhu yo itesa ṱhukhu musi u tshi ṱhukhula u tea u vha u na lufhanga u ḓo vhea milenzhe ya yo fhasi wa vhea mulenzhe wau nga nṱha wa tshiṅwe tshanḓa wa fara mukulo nga tshiṅwe tshanḓa wa fara lufhanga ndi hafho hune wa ḓo kona u i ṱhukhula zwavhuḓi wa shela maḓi a a u fhisa wa thoma hafhu i thuvha u tshi bvisa mabesu nahone nga vhuronwane uri mabesu ayo a sa bve na lukanda.

Ndi zwa vhuṱhogwa vhukuma ngauri mafhi a na pfhushi a dovha hafhu a ṱoḓea ḓuvha liṅwe na liṅwe ngauri ri a kona u a shela kha tie vhaṅwe vha kono u aḽa na vhuswa.

Vha zwi lugisela nga uri zwi sa ḽe zwiḽiwa kha awara dzi no swikisa twalafu zwi vhe zwi khou nwa maḓi.